Ee, kha vhupo ri ne ra dzula khavho riṋe ri a kona u me u melisa dzi phonḓa. Dzi phonḓa ri dzi lima nga tshifhinga tsha vhuria ngori hu tshi pfhi vhu tshi dzi mele kha tshifhinga tsha vhuria hu vha hu khou itela uri mvula dzi ne. Ngori hu tshi pfhi ri tshi dzi lima nga tshifhinga tsha tshilimo hu pfhi dzi a fhelisa mvula. Zwino phonḓa dzi limiwa nga tshifhinga tsha vhuria.

Hezwi ri tshi ṱavha nḓuhu tsimuni yashu ri tea u vhona uri mavu ane ra khou ṱavha khao a na mano na kana a na manyoro avhuḓi, nahone ho limiwa zwavhuḓi ngori nḓuhu ndi fhethu hune dza khou tea uri dzi mele nga fhasi. Zwino dzi tea u wana mavu a hone a avhuḓi, hu dovhe hu vhe na maḓi ane a ḓo kona uri a ṋee nḓuhu mutakalo, fhedzi hu tea u dovha futhi ha vha na ḓuvha ḽavhuḓi ḽa uri ḽi kone uri dzi aluwe zwavhuḓi.

Ngadeni yanga ndi takalela u ṱavha zwithu zwi no nga miroho, miroho yo fhambana fhambananaho sa zwipinatshi, mitshaina na khavhishi na maṱamaṱisi. Hezwi zwithu, ndi zwone zwine nda takalela u ṱavha zwone.

Zwithu zwe nda lingedza u zwi ṱavha ndi muri wa muapuḽa, hoyu muri ndo lingedza u u ṱavha hayani Venḓa wa sa konadzee u mela. Thaidzo khulu yo vha ya uri hu pfhi muapuḽa a u koni u hula fhethu hune ḽa vha ḽi khou fhisa hone, zwino ndi vhona u nga ri ndi mupo wa ita uri muapuḽa wanga wa sa aluwe zwavhuḓi.

Gorowu ndi vhona i na mutakalo nga maanḓa kha muvhili wa muthu ngori yo ḓala hezwi zwithu zwi no vhidzwa fibre, zwino heyi fibre i ita uri thumbuni ha muthu hu dzule hu havhuḓi na mutakalo a tshi dzula a na mutakalo.

Mutakapu une nda u takalela u u ḽa ndi hoyu mukapu wo ṅwalwaho u pfhi Movite. Movite ndi u takalela uri wo itiwa nga zwithu zwi no nga zwistrawberry, miomva khathihi na zwo fhambana fhambanaho zwo ṱanganyiwa na mavhele.

Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou ḽa vhuswa ha makhaha, vhuswa ha makhaha ndi vhu wana vhu vhuswa havhuḓi nga maanḓa ngori hone vhu ṋea mutakalo munzhi kha muthu, nga maanḓa kha havha vhane vha vha na dzi swigiri na malwadze a no nga dzi high blood, vhuswa ha makhaha vhu vha fara nga maanḓa zwavhuḓi.

Ee, makhaha ndi ḓivha uri ndi one a no ṱavhiwa kha dzi tsimu khulwane dza Afrika Tshipembe. Makhaha ndi tshiṅwe tshithu tshine tsha rengiswa nga maanḓa fhano Afrika Tshipembe, ndi dovha nda ḓivha na zwo ri zwinoni zwi ḓivha, zwi ḽa nga maanḓa makhaha, dzi thoro dza hone, dzi zwi funa nga maanḓa.

Ee, ndo no vhuya nda ṱavha gurowu, u tshi ṱavha gurowu u tea u tevhelela maga a tevhelaho, hune wa lima hone u tea uri hu ṱangane na ma na zwiṅwe zwine wa khou lima sa mavhele na dzi nḓuhu ngori gurowu i ḽiwa nga maanḓa nga zwinoni. Zwino arali wo ṱavha mavhele kana nḓuhu dzi a kona uri zwi hule zwi fhasi zwi sa wani, ndi kone u ḽiwa nga zwinoni.

U tshi ḽa Weetbix u tea u wana uri u na mafhi, zwino u tshi thoma u ḽa Weetbix u nga kona uri u wane mafhi, u wa vhilise kana u a ite uri a vhe ane a vha kha tshiimo tsho ri a khou fhisa nyana, u shele swigiri u kone u kapula ha Weetbix.

Mukapu hoyo u no pfhi Jungle Oats wo itiwa nga zwithu zwo fhambana fhambananaho. Ano maḓuvha Jungle Oats I vha yo ṋewa dzheniswa na zwistrawberry na mitshelotshelo yo fhambananaho. Ndi mikapu yavhuḓi nga maanḓa ine ya khou ita uri vhana vha vhe vho takala vha aluwe vho takala.

Hoyu mutshelo wa Kiwi ndi u ḓivhela uri ndi mutshelo une wa ḓo ri ḓura nga maanḓa, masheleni a hone ane a renga Kiwi a vha a nṱha nyana. ndi ḓivha na uri kulimele kwa hone hu tea u vha hu kha fhethu hu no nga hu na ma dzi phepho, a hu koni u hula fhethu hu no fhisa nga maanḓa.

Maapuḽa a shumiswa kha u ita zwithu zwi no nga dzi dzhusi, mahalwa na dzi waini. Ha ano maḓuvha maapuḽa a vho dzheniswa kha zwithu zwi no nga dzi smoothies, ezwi dzi dzhusi dzavhuḓi dzine dza itiwa nga mutshini.

Dzhusi kana tshikwatshi tsha maswiri ndi humbulela uri tshi itiwa nga mitshini ine ya dzhenisa maswiri nga ngomu ya wa kwasha, ya wa kwasha u swikela a tshi vha maḓi. Zwino o no vha maḓi a kona u sefiwaha, a tshi sheliwa na zwi nunge nunge uri i vhe yo no vha dzhusi yone yone yo fhelelaho.

Kha vhudzulapo hune nda dzula hone mbudzi i fuwelwa ṋama na mukumba wa hone, hune ya dzula hone tshitumbani hu vha na mipfudze ine a shumiswa ngadeni hu tshi ṱavhiwa miroho, zwino mbudzi ndi nga kona uri ndi vhudze vhathu vhanzhi uri vha i fuwe ngori i thusa kha haneyo mafhungo a no nga haneyo.

Tshanduko ya kilima i ita uri vhathu vhanzhi shangoni mashango ḓavha na fhano fhano Afrika hu vhe na thahelelo ya zwiliwa ngori arali hu si tshe na na mvula mavhele ha aluwi, arali ha dzula i khou na na mavhele nahone a nga si kone u aluwa, zwino heyi tshanduko i dovha ya vha ri khou ri i khou ri dina kha haneyo mafhungo ngori zwiḽiwa zwi vha zwi siho, hu si khou aluwa tshithu zwavhuḓi.

Ee, arali hu na thaidzo kana hu na tshinyalelo nga kwa nga ṅwambo ya u tshintsha ha kilima. Vhuendi a vhu koni u tshimbila hu na mvula khulu. Zwino zwi fhedza zwi khou ita uri zwiḽiwa zwa sa kone uri zwi ye kha mavhengele ane a khou tea uri a wane hezwo zwiḽiwa, u itela uri vhathu vha kone u renga.

Zwithu zwiswa zwine zwa nga ita uri zwi tsireledze kana zwi tikedze vha u lima, ndi zwithu zwi no nga u gwiwa ha maḓi. U gwiwa ha maḓi zwi ita uri hu vhe na maḓi ane a ḓo sheledza hezwi zwithu zwine zwa vha zwo ṱavhiwa kha hetsho tshifhinga.

Nḓisedzo dzapo dzi nga thusa kha khakhathi ya zwiḽiwa ngauri dzi nga kona uri dzi ṋee vhathu vha si na zwiḽiwa, zwiḽiwa zwa mahala kana zwi kone uri zwi kone u renga zwiḽiwa zwi khou bva kule ha mashango nga mutengo wa fhasi. I kone u ṋea vhathu vhane vha vha vha tshi khou shaya.

Musi u tshi lenga u phaḓaladzwa zwiḽiwa kana hu tshi swika hune zwiḽiwa zwa fhela nga nṱhani ha kilima. Zwiḽiwa mitengo ya hone i ya ya nṱha, ya si tsha kona u swikelelea nga vhathu vhane vha vha tshi kho shaya ngori zwi vha zwi khou kona uri zwi sa, zwi sa kona u swika nga tshifhinga.

Musi hu si na zwiḽiwa vhathu vha tshitshavha vhanzhi vha wana hu si na mutakalo ngauri zwiḽiwa zwi vha zwi tshi khou shotha, zwino hu tshi khou shotha zwiḽiwa vhana vhanzhi vha kona u vha na malwadze manzhi nga u shayea ha zwiḽiwa.

Thenga ya mi zwinoṋi, musi zwinoṋi zwo ṱhukhulwa i ya shuma fhethu ho fhambananaho. Vhaṅwe vha ishumisa u ita misiamelo, dzi nguvho, kana na maduvethe. Zwi a rengisiwa mashango ḓavha, vha zwi shumisa kha zwithu zwo fhamba fhambananaho.

U ṱhukhula khuhu zwi nga dzhia khamusi mi minete i i no swika fumi. U sumbedza zwo uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi, khuhu i ḓovha yo itwa nga mipiḓa piḓa a vhuḓi a vhonalaho. Ndi uri dzi khuhu dzono ṱhukhuliwaho dza vheiwa kha dzi phakhethe, dzi a vhonala uri hedzi khuhu dzo ṱhukhulwa zwavhuḓi, na zwipiḓa zwa hone zwi vha zwo ima zwavhuḓi, u tshi vhona uri hoyu ndi muraḓo fhio wa khuhu.

Musi ho bvisiwa lukanda, vhaṅwe vha lu vhulunga ngo uri vha lu vhee nga ngomu ha fridge, kha tshikwatudzi ngo u ṱavhanya. Vhaṅwe vha lu vhea nga ma, mapfurani, vha lu braya, uri lu omelele, vhaṅwe vha lu vhea ḓuvhani lwa oma. Ndi hone hune lwa kona u ri lu vhe lwo ima zwavhuḓi, lwo vhulungea.

Mushumo wa lukanda lwa tshifuwo, u ya nga u fhambana fhambana. Vhaṅwe vha lu shumisa u ita zwienda, vhaṅwe vha lu shumisa u ita dzi fenitshara, vhaṅwe vha lu shumiswa u ita zwiambaro.

Musi hu tshi khou ṱhuvhiwa khuhu, hu ṱoḓea maḓi afhisaho, uri u a shele hafha kha mathenga, haya mathenga wono shela maḓi, a kona u bva husina u u konḓa. Nahone zwi a leluwa uri u ṱhuvhe khuhu, ende u tea u ṱhogomela hafhu uri a songo fhisesa hune a ḓo fhedza, a tshi khou vhaisa lukanda lwa khuhu, ya si tsha ṱhuvhea zwavhuḓi, ya ita zwo ṱhukhukana.

Mafhi a tea u vheiwa fhethu hune ha savhe na, mufhiso muhulwane uri a vhe a tshi ḓo ḽea, a sa kone u tshinyala, uri vhathu vha tshi renga, vha renge a kha ḓi vha, a avhuḓi.

Musi hu tshi khou ṱhavhiwa, vha tea u ṱhogomela zwithu zwo tevhelaho, fhethu hune ha khou ṱhavhelwa hone, hu tea u vha ho kuna, uri hu songo vha na zwitzhili zwine zwa ḓo dzhena kha heyo ṋama. Zwithu zwi nonga dzi thunzi, zwi tea ngo vha zwi songo ḓalesa ngo uri zwi hwala malwadze, zwi tshi ḓa ṋamani. Na maḓi manzhi, ane a ḓo vha a tshi khou ṱanzwa hezwo zwine zwa khou ṱhavhiwa tshifuwo tshine tsha khou ṱhavhiwa, a tea u vha hone uri hu vhe ṋama ya hone yo kuna.

Ee, huna vhathu vhane vha a kona u ku ita zwienda nga mikumba heyo. Vhathu vhane vha vha na vhutsila vhunzhi, vhane vha ḓivha na zwo uri i shumiswa hani mikumba, vhaṅwe vha a kona u vhamba ngoma ngayo hei mukumba.

Nḓila dza sialala dzo bvisa mukumba, dzo fhamba fhambananaho dzi hone, dzi vhathu vhane vha kona u bvisa mukumba vha songo fara na lufhanga, vhane vha kona uri vha to lu fara nga zwanḓa. Vha lu nga vha khou vha khou i boboda heyi lukanda u swikela lu tshi bva, nga tshanḓa tshavho hu songo shumiswa na tshi tshithu tshi nonga mi mi mi lufhanga.

A thi thu vha na tshenzhemo khulu kha u ṱhavha ha zwiṋoṋi, kana nga shum mishumo ya u ṱhavha ha zwiṋoṋi kha tshi tshavha. Ndi thi ḓivhi na vhuṱambo na vhuthihi, vhune ha vha na uri hu khou tea u ṱhavhiwa zwiṋoṋi.

Hune ra dzula hone, hu shumiswa zwanḓa na lufhanga u ṱhukhula khuhu. Mitshini a thi thu vha na tshenzhemo ya yo, nṋe ndi vhona hu khwiṋe hu tshi ṱhukhuliwa nga zwanḓa, ngo uri ndi yone nḓila yo leluwaho, ya vhuḓi, i ne ya kona uri khuhu i ṱhukhuliwe nga yo, na ṋama ya hone i vhe ya vhuḓi.

Ee, muthu ane a rengisa mikumba vhuponi ha hashu ndi a muḓivha, u ita na zwienda, a dovha a ita na dzi no u vhamba dzi ngoma ngayo heyo mikumba, ende u tshila zwavhuḓi nga maanḓa ngo uri dzi kholomo nnzhi dzi vha dzi tshi khou vhulaiwa, hune ra dzula hone. U a kona uri a i wane i minzhi mikumba, a kone u ita zwezwo zwine a khou ita zwone, zwi nonga zwienda, na dzi nguvho, na zwithu zwi nonga mirumba.

Ku bvisele kwa mukumba kha mbudzi na nngu, zwi nga zwi a fana nyana, u tea u ṱhogomela nga maanḓa uri u tshi bvisa, u songo dzhiesa nga maanḓa ṋamana. U u bvise hoyu mukumba, u vhe vhusekene u songo ḓala haya mapfura na ṋama. Zwi sale kha ṋa, kha kha muvhili wa tshipuka, luk mukumba u bve u mukumba woṱhe, uri u kone u oma zwavhuḓi.

Hu tshi hamiwa kholomo, mabulasini maṱuku, maga ane a tevheliwa ndi maṱuku nyana. Hu dzhiiwa bakete ḽa maḓi, ha ṱanzwa dzi ṱhungu dza maḓamu a mbudzi kana a kholomo heneyo ine ya kho ḓo hamiwa. Kholomo ya vhofhiwa milenzhe, heyi ya murahu uri i songo ita zwo tshimbila tshimbila, kana u raha muthu ane a ḓo yi hama. Zwino hu tshi fhedza hafhu ha dzhiiwa bakete, ḽa vheiwa nga fhasi ha heneyo maḓamu, ha kona u hamiwa heyo kholomo wa kana mbudzi ha.

U ṱhukhula khuhu a zwi ngo vhuya zwa konḓa naluthihi, yo vha i nyimelo yo leluwaho nga maanḓa, ngo uri a zwi vhi zwa nga zwi khou leme lemela, ngo uri ṱhukhu khuhu khuhu ndi ṱhukhu. Zwino wa i fara, wa i vhofha milenzhe, wa i fara maphapha. Hau, ndi u sokou ṱhukhula ṱhoho, zwo fhela, a si zwithu zwine zwa to dina nga maanḓa u vhulaya khuhu.

Ee, musi hu na mabepha hayani, ndi muṅwe wa ne vha vha vha tshi khou vhulaya zwifuwo, zwi nonga mbudzi kana kholomo heneyo, uya nga mushumo une wa ḓo vha u khou itiwa hayani. A si zwithu zwine zwa tonga zwi a konḓa nga maanḓa lini, fhedzi muthu u tea u vha a khou ṱhogomela musi a tshi vhulaya tshifuwo, uri a tshi vhulaye nga nḓila ya vhuḓi, ine ya ḓovha i khou, i khou ṱhonifhea. A dovha hafhu wa tea uri u tevhedze uri u tshi vhulaya tshifuwo, malofha a bve oṱhe, a kone uri ṋama ya hone i vhe ya vhuḓi.

Nḓila nḓala, nḓila dza sialala kha u vhulaya zwifuwo, Zwi vha zwo tevhelaho, tshi nonga kholomo, vha vhulayi vha kholomo vha a shumisa pfumo, u to i gwaza hafha kha dzi mbabvu, wa i rwa kha mbabvu, i mbo ḓi wela fhasi ya vha yo yo yo yo yo fa. Kana vha i i rwa hafha nṱha ha ṱhoho nga hamula, wa i rwa nga nṱha ha ṱhoho nga hamula i mbo ḓi, i vha yo wa. Wa kona u i ṱhukhula zwavhuḓi, ya ya kha mukulo.

Musi vhathu, vhulimi vhapo vho ṱhavha, vha kona uri vha i ṱhukhukanye heyo ṋama, vha wane vharengi vha tshi khou ḓa, vha khou renga nga mabuto nga mabuto. Vhaṅwe vha a kona no tou lu ba u vha bukisa, kana vha i dzhia nga tshikolodo, ha badeliwa nga zwiṱuku nga zwiṱuku. Vhathu huṅwe vha a kona uri vha tshimbile nga heyo goloi, miḓini na miḓanane, vha tshi khou i rengisa nga zwiṱuku nga zwiṱuku, vha tshi khou ita bele.

Maga ane a khou tea uri a tevheleliwe nga maanḓa hu tshi vhulawa tshifuwo, ndi uri hetsho tshifuwo tshi tea u vhofhiwa milenzhe, uri tshi sa kone uri tshi vha huvhadze vhathu. Sa tsumbo, arali kholomo ya sokoto ṱhavhiwa i songo vhofhiwa, i nga gidima ya fhedza i khou shavha, kana ya huvhadza vhathu vhe vhene vha khou i vhulaya. Zwino uyi vhofha na u vhofha hetsho tshifuwo i, ndi zwithu zwa ndeme nga maanḓa, uri tshifuwo tshi sa kone uri tshi huvhadze vhathu.